Lanamhlanje asisasebenzi eso sithethe ngoba ngoku uthi umntu okhulelweyo xa eseza kubeleka, abalekiselwe esibhedlele apho ke ngoku athi afike abelekele khona. Eso sithethe kule mihla siphila kuyo asisasasebenzi.

Ukuzingca ngenkcubeko yakho akumelanga uzibonakalise ngokuba ingathi ujongela amanye amahlanga phantsi. Ungahlala uthetha ngenkcubeko yakho, uzingce ngayo kwaye ubonakalise nendlela onxiba ngayo, uzithande. Ngaloo ndlela akekho umntu onokujonga ngolunye uhlobo kwaye azive ngathi umjongela phantsi, ungathethanga kakubi ngohlanga lakhe.

Owu! Umtshato wesiNtu okwakumnandi ngokuyinene! Ndandivakashile, apho ke kwakumnandi, kunxitywe imibhaco yakwaXhosa, kumnandi kuyiloo nto. Owu! abantu abatshatayo benxibe imibhaco yabo emihle, ecikeziweyo, kumnandi, kulandelwa wonke izinto ezenzekayo namasiko kunjalo nje.

Into ebangela ukuba abantwana bakhuliswe ngoomakhulu wabo kunoomama babo, abantwana kule mihla bamitha bebancinci, nto leyo ke ngoku ibangela uba bangakwazi ukuzikhulisela abantwana babo. Ufumanise ukuba bamitha besesezikolweni, besafunda. Ngoku ke oomakhulu babo baye babathathe abantwana babafundise, bathathe oomama babo babase esikolweni njengoko bebebazamelela impilo .

Ewe, ukufundisa ulutsha iiresiphi zokutya kwesiNtu kubalulekile kakhulu ngoba kaloku ukwazi kwabo iresipi zokutya kwesintu kubangela ukubana kuhlale igcinakele apha ekhayeni kwaye nabalandelayo izizukulwana, nazo zikwazi ukuba kwenziwa kanjani ukutya kwesiNtu kwaye kulandelwe eyiphi imigaqo ukuze kube luncuthu mazangwa.

Iinkokheli zesiNtu zithi ziqale zimamele yonke into eyayithethwa ngabantu, emva koko zithi ziyetyise, zandule ukufikelela esigqibeni. Kwaye neso sigqibo kufuneka kube kanti sesichubekileyo kwaye singenela kubo bonke abantu, abantu bayasamkela eso sigqibo izawuthi isithathe.

Umngcwabo endathi ndaya kuwo, ndaya emngcwabeni apho safika sahlala, saqhuba nesingcwabo. Sathi ke sisaqhuba isingcwabo, kwasuka kwaphaphatheka intente, kwagqutha kwayiloo nto kodwa ilanga belikakade libalele, lasuke lajika izulu.

Izixhobo ezazisentyenziswa kudala azisasetyenziswa kule mihla siphila kuyo. Kule mihla siphila kuyo ngoku umculo sewusenziwa ngeteknoloji. Into leyo ethi ke ngoku yenza kube lula ukwenza umculo, hayi izinto zakudala njengezigingci eziya zakudala ezazisenza ukuba umculo ube nzima ukuba wenzeke.

Ukusebenza ngezilwanyana kukutshintsha kakhulu apho ke ngoku uye ufumanise into yokubana kubalulekile ukuzigcina zisempilweni kwaye nokuzikhathalela. Nto leyo ke ngoku ethi nawe ikutshintshe apha engqondweni, ube ngumntu onenkathalo, ukwazi ubakhathalela nabanye abantu. Njengokuba izilwanyana izizinto nemfuyo, nezityalo izinto ezifuna ube nomonde, zikufundisa umonde njengomntu.

Ndingaziva ndinganwabanga kakhulu xa ndinakuthwalwa ndiyotshatiswa nomntu endingamaziyo ngoba kaloku kule mihla ayisekho into onoyiphila nomntu ozofika uqala nombona, ungazani nokwazana naye. Ndingaziva ndingonwabanga kakhulu ngokwasemphefumlweni ngoba ezo zinto zizinto ezingasenziwayo.

Ezo zikolo zifundisa ngolwimi lwesiNgesi zingathi zizame nazo ukuba zikwazi nokufundisa abantwana amanye ngamanye amalwimi, zingapheleli ekufundiseni ngesiNgesi.

Abantwana abaziinkedama bathi bakhathalelwe njengohlobo lokokubana bathathwe bamkelwe ekhayeni, ngoosisi noobhuti babazali babo. Babebenzele zonke izinto abazidingayo futhi babaphathe njengabantwana babo nabo, bangabathathi njengabantwana abaziinkedama.